Xa ufuna ifaka imali kwi-bank yomntu, ungayifaka ungasebenzisa i-ATM, uyifake kwi-ATM uyithumele kwiakhawunti yaloo mntu. Kwaye ungasebenzisa i-cellphone banking uyithumele isuka kwiakhawunti yakho iye kweyakhe. Yaye indlela yesithathu ungayidiphozitha, ungayidiphozitha e-bank. Enkosi.

Ewe yinyani leyo ukuba ukuzisebenzela kuyayichaphazela isicelo sakho sembolekomali. Yaye ke into eyenza uba sichaphazeleke yinto yokuba asinasiqinisekiso sokuba njengoba uzisebenzela ishishini lakho okanye lo msebenzi wakho uzawuqhubeka ixesha elingakanani yaye kungenzeka ntoni mhlazane uphela loo msebenzi. Yiyo into eyenza uba kube nzima ukuba ufumane imbolekomali okanye ichaphazele imbolekomali yendlu.

Ukungafumani inkxasomali yeNSFAS yinto ebuhlungu kakhulu yaye intliziyo yam ingabuhlungu xa ndingayifumani inkxaso, kodwa ke zikhona ezinye iindlela endingazizama. Njengokuya kumaziko omalimboleko okuthiwa zizityudenti lowuni, ukwenzela uba ndiqhubekise izifundo zam ngaso i-student loan ukwenzela uba ndigqibe izifundo.

Ingcebiso yam ingathi kumalume makaxhumane nebhanki leyo aboleke imali kuyo abachazele ngokwemeko akuyo ukwenzela ukuba ibhanki ikwazi mhlawumbi umtshintshela mhlawumbi imali efuneka eyibhatele ngenyanga okanye ikwazi ukuba ingamophulela okanye imehlisele amanani awabhatalayo.

Ndingathi kum into ebalulekileyo kukucoceka kwendawo ebumelwaneni kuba indawo xa icocekile ixabiso lendlu lingakhula. Yaye ke loo nto ingenza uba mhlawumbe imali le endiyithenge ngayo okanye ixabiso endiyithenge ngayo indlu likhule ukwenzela uba ke ngoku noonyana wam nyana bam xa befumana elo khaya balifumane linexabiso elithe xaxa kuba indawo icocekile.

Xa imali yenkxaso ingafumanekanga okanye ingafumanekanga ngexesha iye ibe yingxaki kuba imali yenkxaso yeNSFAS inceda irenti yaye futhi incede nasekutyeni. Ke ngoku ke umfundi ongayifumenanga loo mali yenkxaso uye angakwazi ukubhatala irenti, angagxothwa kwindawo ahlala kuyo okanye angakwazi uthenga ukutya. Yaye xa eya esikolweni engatyanga ingamphazamisa ezifundweni zakhe ibe nomgalela ombi eziphumeni zakhe ekupheleni konyaka.

Kuyingozi kakhulu uboleka imali kumbolekisimali ongekho sesikweni. Kodwa ke xa sowuyibolekile imali kuyabaluleka into yoba ukwazi uthetha naye loo mbolekisi mali, mhlawumbe uba ubhatale inzala yaye ke uthi emveni koba ugqibobhatala inzala uqale ke ngoku ubhatala ixabiso lale mali ubuyibolekile.

Ndicinga ukuba bayayazi. Kumaxa ngoku esiphila kuwo ibalulekile into yoba umntu abe neinshorensi yobomi ukwenzela ukuba xa kwenzeke ingxaki akwazi uba afihleke ngendlela enesidima enesizotha. Yiyo loo nto eyenza uba ndicinge uba abantu bayayazi. Yaye ke imibutho iba khona ekuhlaleni eyakhiwa okanye eyenziwa ngabantu bokuhlala ekuthiwa zii-society ejongene nayo le nto yeinshorensi yobomi.

I-app yebhanki ibaluleke kakhulu kuba iza kunceda kuba ungayi e-bank uyokwenza izinto zakho ezidibene ne-bank. Yaye futhi iye ikhuselekile kuba isebenzisa i-pin nephasiwedi xa uza, xa uloga in kuyo. Yaye futhi naxa uloge in xa ukhupha imali okanye ubhatala imali iya iyaye iyidinge futhi loo pin. Ibaluleke kakhulu, ke ngoku ndingatsho uba ikhuselekile. Enye into, iyakwazi uba amaxabiso wayo aphantsi xa xa uwathelekisa namaxabiso ongena phakathi e-bank. Ke ngoku ngokunjalo iza kongela imali yaye iza kongela ixesha, futhi ikhuseleke ukogqitha uya kwi-ATM.

I-account yogcinomali ixesha elide okanye ithuba elide iyanceda kuba inzuzo inzuzo yayo iba phezulu ukogqitha iakhawunti ehleliyo nje engagcini mali. Ke ngoku xa ugcine imali ixesha elide kuye kubekho isohlwayo xa ukhuphe imali ngaphambi kwexesha. Eso sohlwayo siba siyayelelana nemali ofuna ukuyikhupha kwiakhawunti yakho. Ke ngoku ke kubalulekile uba ungakhuphi mali ngaphambi kwexesha.